Ukonga nokwethembeka kwezitimela akuhambisani nhlobo, nokuhamba kancane kwezitimela. Izitimela ezihamba kancane kutshengisa ukuthi uhulumeni akayifaki imali eyanele ukuze kubekhona iy'timela ezihamba ngokushesha nangesikhathi. Lokho impela kuyakhubaza umnotho wezwe.

Ukuze abantu abadala abadinga ukuyiswa emasontweni bakwazi ukuthola izithutha eziphindaphindayo kungafanele kutholakale umshayeli uzokwazi bonke abantu abadala ngegama ukuze akwazi ukuya emizini yabo abatshele ukuthi kuhanjwa nini. Loko kujwayelana-ke sekungabasiza ukuthi bakwazi ukuya ey'nkonzweni, njalo njalo.

Njengomshayeli weloli, ukuze ngivale izindleko ezengeziwe, ngingangena kumakhalekhukhwini ngibheke kwi-inthanethi ukuthi iyiphi imizila engenazo izindawo ezikhokhelwayo, ukuze ngihambe ngalowo mzila ngize ngiyofika lapho engiya khona.

Ubuchwepheshe obungathuthukisa ulwazi lami wokuhamba ngebhasi, ubuchwepheshe okutshengisa ibhasi ukuthi isikephi nendawo. Njengokuthi uma ngingase ngithenge ithikithi lebhasi, ibhasi selizonginikeza inamba, leyo namba leyo sengizoyifaka kumakhalekhukhwini ku-inthanethi mese lingivezela ukuthi ibhasi selilaphi nendawo selidumile liyasukuma noma lime kephi.

Ukuze kuqiniseke ukuthembeka kwamabhasi, uhulumeni into ongayenza ukuxhasa abaphathi bamabhasi ukuze abaphathi bamabhasi bangabhekani ney'nkinga zezimali ezenza ukuthi amabhasi angathembakali.

Kubalulekile ukuthi ama-shuttle abe neminyango evuleka kakhulu. Ngaphezu kwalokho, le minyango le ibe nezingalo ezikwazi ukunwebeka ziphinde zehle ukuze ziqubule abantu abadala abahamba ngey'nduku noma abahamba ngey'tulo ezinamasondo.

Abantu abathutha ezimpahla fanele bahlezi bazi ukuthi uma bethutha iy'mpahla eziyisisindo esitheni, iy'mpahla eziyizinhlobo thizeni kufanele bakhokhe imali engakanani. Uma lokho kungekho sobala kungabakhahlameza kugcine sekuvalwa amabhizinisi. Into esingayidingi yenzeke ezweni, kakhulukazi emazweni adinga ukuthuthuka.

Ukuze ngigweme izindleko zama-toll eziphezulu, kungafanele ukuthi ngithole imizila ehambela eceleni engenawo ama-toll. Noma-ke se'ngazama ukuthi ngingahambi kaningana ngenyanga, ngihambe izinsuku ezibaliwe. Lokho kungazehlisa izindleko.

Amabhasi angakithi ave ethembakele. Umuntu oya emsebenzini ongena ngesikhathi thizeni, uyazi ukuthi into esizayo ekuseni ikakhulukazi ukugibela ibhasi, ngoba mawugibela ezinye izinhlobo, kungase kwenzeke ungafiki ngesikhathi ekuyisona emsebenzini.

Ngiqale ukuhamba ngebhasi, ngisafundela edolobheni. Lokho kwakusiza abazali bami ukuthi bakwazi ukwehlisa izindleko ngoba babethinga ithikithi. Manje-ke uma sengihamba ngebhasi njengoba sengikhulile kwesinye isikhathi ngiye ngingalithathi kakhulukazi uma ngifikelwe uhambo olusheshayo. Ngakho-ke ibhasi angilisebenzisi uma nginohambo olusheshayo.

Mngani, angijabulanga ngempela ngendlela osomatekisi abaziphatha ngayo. Kuthe ngelinye ilanga beshintshisana njengoba wazi, abantu abaya olwandle, nabantu abaya esiteshini bayashintshiswana njalo ekuseni ukuze wonke umuntu ezofika ngesikhathi. Kusathe kunalo mshintshiswano, abantu abadala baphuma kwenye itekisi beya kwenye amatekisi womabili avele asuka, basala kanjalo abantu abadala bedengwane. Ayingiphathanga kahle neze leyo nto.

Izikhathi zamabhasi nama-timetable-a ashicilelwe abonisa ukuthembeka ngokungafani kuya ngokuthi kuhlala bani kuleyo ndawo. Ezindaweni zabantu abamnyama ama-timetable-a aye abe nokungathembeki, kodwa ezindaweni zabantu abangekho mnyama kujwayele ukuba nokuthembeka.